Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko eka swiendlakalo swa ndhavuko u kota ku vona vanhu hi ku ya hi mintlawa ya vona hi ku ka masiku lawa hi tshama hi nga ri Matsonga hinkwenu hi tshama hi hlanganahlanganile ku hlangana mindhavuko ya vanhu va ku hambanahambana va ta va huma etindhawini ta ku hambanahambana se i kota ku vona ku mani i mugaza mani i masotho ivi i kota ku vulavula na vona hi ndlela leyi nga fanela. Loko munhu Xitsonga a nga xi tivi or u kota ku swi vona ku hikwalaho ka yini Xitsonga a nga xi tivi u fanele u vulavula na yena hi ririmi leri ri nga ta kota ku mi twisisana.

Mina ndzi tsakela ndlela ya masiku lawa ya ku ambala hikuva hi kota ku tilangela ku hi lava ku mbala yini swa xintu u swi mbala ntsena loko ku ri na ntlangu wo karhi. Khale a wu tshama i bohe nceka i mbale chaliduku enhlokweni kambe masiku lawa ndzi mbala xin'wana na xin'wanyana lexi ndzi lavaka xona lexi ndzi twaka ingaku mina loko ni xi mbarile ni titwa ni hlayisekile ni vonaka ematihlweni ya vanhu.

Swiambalo leswi ambariwaka hi muteki eka mucato wa ndhavuko ni tiva xikhindla ku nga xiburukwani xo koma maphaxani na tinjhovo ta dzovo ra yingwe laha mirini kumbe ra homu a mbala na chovo laha vokweni a khoma na nhonga. Eka mutekiwa u fane a mbala xibelani loko a mbala xibelani a mbala na miceka na chaliduku enhlokweni a mbala na masenga emilengeni a nga mbali tintangu.

Mina a ni ta yimela vaxavi va mina or lava tsakelaka ku rhunga eka mina va ni byela leswaku valava swikipa kumbe tihembe ta njhani hi ku ya hi mihlovo leyi vona va lavaka yona ni heta ni xava minceka ya xigaza ni tsemelela mabulomu hi ku ya hi leswi vona va swi lavisaka swona ni khavisa ehenhla ka tihembe kumbexani swikhipa ni heta ni rhunga ni va nyika swilo swa vona na mateki a hi to rhungelela hi vuhlalu kumbe hi tsala mavito ya vateki kumbe vatekiwa hi khavisa hi va nyika.

Swi kona swi tele ngopfu emavhengeleni ya ku xavisa timpahla ta xintu swi tele ha swi vona loko hi swi lava hi ha swi tiva ku hi swi kuma kwini a ku na lexi xotaku ku sukela eka vusenga, masandhazi, maphaxani na tinjhovo hinkwaswo swi kona eswitolo.

Switayela swa swiambalo leswi nga toloveleka eka vavasati va Xitsonga yi xiketi lexi vitaniwaku xibelani xi tiveka matiko hinkwawo ni vulavula na sweswi eAmerika va xi tiva a xa ha xoti helo un'wana na un'wanyana lava xibelani.

Swiambalo swa ndhavuko swa vavasati swi cincile kusuka eka xizambhani lexi xi rhandziwaka ku mbariwa hi vavasati va khale ni vakhegulu ku heta ku ya mbariwa leswi vitaniwaka miceka leyi ya ku vonikela kambe masiku lawa mihlovohlovo yi tele wa tilangela wena colour ya wena na hambi ku nga ri nceka wa swi kota ku ya xava lapi u heta u vuya u ri khavisa hi tindlela ta wena ku tirhisiwa minceka leyi ya xikhale kumbe ya ximanjhemanjhe u khavisa nceka wa wena hi ku ya hi colour leyi wena u lavaka yona.

Mina a ni ta xava swipereta leswitsongo swa ku hatima swa muhlovo wa golidi ni xava na vuhlalu na tikhwini ta mihlovohlovo lowu wa ku rhasa hambi ku nga ri lowo rhasa a swi ta ya hi ku ni tsakisiwa hi muhlovo wihi eka siku rero loko ni fika emavhengeleni ni xava na tikunupu ku ri va kota ku ni rhungela e mavito hi tikunupu swi vonaka na ha ri le kule na ha ta le kule va swi vona ku ku nghena n'wana wa Mutsonga.

E-e a va mbali swiambalo leswi nkarhi na nkarhi ku fana na le nkarhini lowu nga hundza swimbalo leswi loko swi rhungiwini swi mbariwa ntsena loko ku ri na mitlangu yo karhi ku fana na tiphati na micato.

A ni ta ku swiambalo swa ndhavuko wa hina hi fanele hi swi mbala nkarhi na nkarhi ku ri hi nga rivali ndhavuko wa hina na laha hi humaka kona ku ri na lava taka endzhaku ka hina vatukulu na vatukuluxindzhuva va kota ku tiva ndhavuko wa vona na laha va humaka kona.

Ina ni nga vula swona leswaku vavasati va tshikeleriwa emindyangwini ku tlula vavanuna hi ku hi kula hi khe hi tiva ku xin'wana na xin'wanyana xa le ndyangwini ku fanele ku endla n'wansati. Va ri ntirho wa n'wanuna i ku nghenisa mali emutini a va heta va tshikela vavasati mitirho leyin'wanyana hinkwayo swa ku na hambiloko se u vabya n'wanuna a nga swi koti ku ri a ku pfuna hi ku sweka na ku basisa endyangwini kumbe ku hlantswa swibye va ta ku byela ku ntirho wa vavasati vona a va nge swi koti ene a swi tshamisekangi.

Ku nga tirhisiwa mavonakule lexi vitaniwaka thelevhixini hi xilungu kumbe va nga tirhisa inthanete hi ku inthanete na thekinoloji swi andzile masiku lawa hi ndlela yeleyo mahungu lawa ya kota ku ku va ya famba ya fika kule.

Vukreste byi khumbe ndhavuko wa hina hindlela leyo biha swinene hikuva eka masiku lawa vanhu vo tala a va ha endli leswi swi vuriwaka ku phahla va rivele laha va humaka kona va ta ku byela hi ku ku na yeso va rivala yeso na yena a ri munhu un'wanyani kwala a humaku kona hi nga ku tiveki hi lo twa hi valungu va nga ta na swona va fika va hi byela ku ku na yeso kreste kambe vadyuhari lava khale hina hi kule hi khe hi tiva ku ka phahliwa that's why swi hi landzelela na sweswi hi nga kula va ku u fane u ya phahla kokwana wa wena swimanimani.

Munghana wa mina mina ndzi tsakela ku mbala swimbalo swa ndhavuko wa Maxhosa hikuva swi sasekile swinene nakona na va vona eka ti inthanete va mbarile hi swa mihlovo ya ku ntima na ka ku basa na vuhlalu lebyiyani bya vona na swidloko leswiya swa vona swa ku lehela swi ndzi tsakisa ngopfu ndzi twa ndzi tsaka ngopfu loko ndzi va vona hikuva va faneriwa swinene so a ndzi tsakela ku mbala swiambalo leswiyani swa vona hi siku ra heritage day hikuva swi sasekile swa ndzi tsakisa ndza tsaka loko ndzi va vona mina ndzi ni ku tshemba leswaku na mina swi nga ni fanela swi ku ni be.

Eka nkhuvo wa vukati ndzi nga hlamuseta vavasati ni vavanuna leswaku vavasati a va ambale exibelana vambala na masandhazi ya muhlovo lowu fanaka va mbala na nendze ya kufana na nceka wa muhlovo wun'we wa mabulomu ya ku pendiwa kufana na swikipa swa kufana ni vuhlalu bya ku yelana na hambiloko byi nga fani hi ti-colour va nga hlangana hlanganisela hi ku ya hi ku tsakela ka vona na maduku ya ku fana enhlokweni vavanuna va nga ti ambarela e tihembe ta kufana maburuku ya kufana ni tintangu ta kufana va heta va mbala dzovo enhlokweni.

E-e, mina loko ndzi nangutile vantshwa va masiku lawa a va ha ambali hi hi mukhwa lowu a ku ambariwa hi wona eka mikarhi liya ya khale nakona a va ha tekeli enhlokweni xintu handle ka loko va tiva ku ri namuntlha i siku ra heritage day hi kona swi nyoxaku swilo ndzi vula leswi hi mhaka ku eka masiku ya namuntlha un'wani na un'wanyani u ni timfanelo ta ku ambala leswi a lavaka swona hi nkarhi wa yena a ku na loyi a nga ta n'wu byela nchumu ntsena yena a tsakini embilwini ya yena.

E-e, mina ndzi vona swi nga fanelanga ku ambala swiambalo swa ndhavuko ya vanhu van'wanyana hikuva loko wena wo hambana mindhavuko ya van'wanyani wa wena ndhavuko tanihi Mutsonga wu ya ndhundhuzela hi va mani ni vona swi antswa ngopfu ku ri wun'wani na wun'wanyani ambala ndhavuko wa ka vona hi ku ya hi ndlela leyi a rhandzaka hi yona ku ri vanhu va swi tiva leswaku mina ndzi Mutsonga.

Mina ndzi na vana vambirhi va rimbewu ra ku hambana ku nga jaha na mufana wa jaha a ndzi ta n'wi xavela tinjhovo ta ku mbala xisutini ni n'wi xavela na xikipa xa yingwe xa mavala ya yingwe ni n'wi xavela na tinjhovo ta ku boha laha makatleni letimbirhi letitsongo hi makumu no n'wi xavela na nhonga liya ya ku khoma lowu wa nhwana a ni ta n'wi xavela xibhelana xa swivanana xa ku endliwa hi tiwulu ni n'wi xavela na xinchaliduku lexiya xa ku sasekisiwa xa masiku lawa xa ku a vekela enhlokweni ingaku i xirhundzu nyana na xinchekana xa ku khavisa ehenhla ka xibhelana.

Ku hambana ku hambana ka vuhlalu bya vakokwana lava le hansi na vuhlalu bya micato hileswaku bya vakokwani u tshama u byi ambarile a wu byi hluvuli u hlamba na byona u tlela na byona u pfuka na byona masiku hinkwawo kambe lebyiya bya mucato vuhlalu u byi ambala ntsena loko ku ri na ntlangu wo karhi wu endliwaka kaya ku fana na mucato kumbe phati loko swi hela wa hluvula u ya veka.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ndzi tekile nsimbi kumbexana thumbu ra ku lala ndzi ri petsa ri endla xirhendzevutana ndzi heta ndzi xava vuhlalu lebyi tsakeriwaka hi mbilu ya mina ndzi byi rhungelela byi jikajika na nsimbi liyani kumbexani thumbu ra mina leri ni nga ta va ni ri khomanisile ku ri ri endla xirhendzevutana ndzi rhungela vuhlalu byi byi ze byi hlangana loko se ni byi enerile ndzi kuma xirhundzu xa mina xa ku xi rhwala laha nhlokweni xa vuhlalu.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku xibelana i xiketi lexi u xi mbalaka enyongeni u xi boha xi tiya kutani loko ku tlanga tinghoma wa sakamela u cinisa xisuti lexi xa wena a ku cini miri hinkwawo u cinisa xisuti hi matimba lamakulu swinene.

Vavanuna eka ndhavuko wa hina wa Xitsonga va mbala xinjhovana enhlokweni xa xirhendzevutana xa ku sasekisiwa hi swivoyana nyana leswikulu nyana kumbe vuhlalu va boha na tinjhovo va mbala na maphaxani emilengeni loko va tsakela va mbala na masenga emavokweni emilengeni va ambala madzovo kasi vavasati.

Vavasati eka ndhavuko wa hina wa Xitsonga va mbala masenga emilengeni lava swi tsakelaka va mbala na masandhazi kambe a swi bohi ku mbala masandhazi wa pfumeleriwa ku famba hi minkondzo va mbala xibelana enyongeni xa tiwulu kumbe xa ku rhungiwa hi lapi emirini va mbala xikipa xin'wana na xin'wana lexi va xi tsakelaka va heta va mbala nceka va waka ekatleni enhloko va mbala vuhlalu kumbe xichaluduku emavokweni va mbala masenga hi Xitsonga xa ka hina.

Mina ndzi ti rhandza la Thomas Chauke kumbe dokodela Thomas Dhauke hikuva eka tinghoma ta vona ku ni dyondzo swinene ta dyondza ene ta ku aka tanihi munhu u dyondza swa khale u dyondza ni leswi swi humelelaka sweswi hikuva ntsena u yingisele tinghoma homa ta vona dokodela yi nga kula tanihi munhu u dyondza swin'wanyana leswi u nga ta dyondzisa na vana va wena loko va karhi va kula.